Abantu abadala izinto ababhekana nazo ngokusebenzisa izinto zokuhamba zomphakathi. Okokuqala nje iy'tebhisi uma bengena. Into yomphakathi, bagibela kabuhlungu, bangena kabuhlungu, kuye kube nzima ukuthi bangene phakathi angithi kunamastebhisi, kufike kube nzima, nokuthi uma sekumele beyohlala-ke angithi banenkinga yamadolo abaningi. Inkinga yamadolo nemzimba ebuhlungu. Manje uma uhleli la izinto zokuhamba zomphakathi niyahlalisana, niyacuphisana awukwazi ukuhlala ukhululeke nje unethezeke. Manje-ke bayampintsheka abantu abadala, abakwazi ukuy'lula kahle. Iyo lento ababhekana nazo. Kuyizinto zomphakathi uma kusuke kuyisikhathi sakho sokwehla kumele umemeze. Abanye abantu abadala abasenawo amazwi okumemeza.

Izinto engihlangabezana nazo ngokuminyana emabhasini, futhi into umuntu angeke aze ayilawule. Kunabantu abake bengagezisisi kahle. Engingazi ukuthi kusuke sekutheni iphunga. Yabo iphunga ngokuminyana, omunye uke umbone ukuthi uvukile ekuseni, wangaxubha, omunye uvukile wangagezisisa useyanuka. Manje lokho nje kuyayiphazamisa indlela usuku uma uluqala kumele uluqale ngesihle. Uthi uyofika emsebenzini, ufika emsebenzini umuntu onyanyile ongasekho kahle emoyeni amaphunga lawa olokhu uwezwa ebhasini kade niminyene.

Impahla yaloliwe ayisheshe ayisheshi, ikona ukuthi ingamanani aphansi. Engathi uma uzoyigibela uya la oya khona, ungayigibeli ngesikhathi kusekude ukuthi ufike la oya khona ngoba ihamba kancane. Yikona nje ukuthi ayibizi kakhulu, ibiza kahle iyonga iyonga nje kakhulu.

Amasu engingawasebenzisa ukuxhumana nale mthetho ngempumelelo, ukuthi ngibe nazo zonke izinombolo zabagibeli abasuke bezogibela leyo ndiza ngaleso sikhathi, ngibathumelele imiyalezo. Hhayi futhi ey'nkundleni zokuxhumana, ngibathumelele imiyalezo ngey'nombolo zabo ukuze izofinyelela kubona imiyalezo, ukuze bezoqinisekisa ukuthi bathobela imithetho yemithwalo. Nokuthi futhi ngimemezele, ngimemezele abantu uma ngabe sebeya endizeni, ukuze bezokwazi imiyalelo yemthetho yemthwalo.

Ukuqinisekisa isikhathi esingcono kakhulu sokuthutha ngezindleko eziphansi ukuthi ufike kuqala kunaleso sikhathi osuke uzohamba ngaso.

Uhlelo lokukhokhiswa intela kufanele lube sobala kakhulu kwabathutha impahla ngoba wonke umuntu osebenzayo, wonke umuntu owenza umsebenzi uyayikhokha intela la eNingizimu Afrika. Iwona mthetho wakhona loyo.

Iy'nzuzo ukuthi, abantu abadala bakhululeke, nokuthi bazi ukuthi kunezinto zabo zokuthutha zokuthi zibathute kahle, bagibele or bahambe kahle ngendlela ekhululekile la abasuke befuna ukuya khona.

Into efika engqondweni yami ukuthi kumele ngikhiphe imali, futhi kumele kuphume ephaketheni lami, ngiyehlelwa manje. Inzuzo yami iyehla iyadonseka le engisuke ngiyisebenzele. Yikona nje lokho okuyeke kufike engqondweni yami uma ngisondela endaweni ekhokhelwayo.

Angashintshwa ngokuthi angabi ney'hlalo eziphelele zabo bonke abantu abakwazi ukuthi bazihlalele kahle. Ake kube nesikhala nje senqola yomuntu osuke ehamba ngayo.

Ezokuthutha zingakhuliswa ngokuthi into nje yokuqala emakhaya imigwaqo yakhona mibi, okwenza ukuthi abantu izinto zokuthutha zomphakathi zingakhuliswa bengabi nandaba bengabi nantshisekelo ngoba bazi ukuthi uma bekhulisa izinto zabo zokuthutha zizofa ngenxa yokuthi zibulawa umgwaqo. Engathi ngake kuqale kulungiswe nje imigwaqo yokuhamba. Emva kwalokho-ke bekwazi ukuthi bakhulise izinto zokuthutha, zithengwe zibe ningi. Kube futhi iy'nhlobonhlobo ey'zokwazi ukuthi zanele uhlobo lwabantu, abakhubazekile, abadala, abancane, abakhulelwe. Nje zikhuliswe ngokuthi nje kuthengwe zonke iy'nhlobo zokuthutha.